Umqeqeshi udlala indima ebalulekileyo kakhulu kwezemidlalo esikolweni kuba eyona nto ayizisayo, uzisa uqeqesho lokuba umntu aqiqe futhi ke ngoku abe ufumana impumelelo kweyo nto athi ayithande. Futhi ikwangumqeqeshi othi abe ke ukuqonda kwizinto zonke nokuhlakanipha kwizinto zonke, hayi ukuba nje umntu abe nguloo mntu ozothi abe uyaphumelela kule nto ayenzayo kodwa abe ngumntu oqoqekileyo kwasekuhlaleni. Umqeqeshi ikwanguye kaloku ophinde futhi afundise abantu ukubamba ixesha ukuba kufikwa nini ejimini, kufikwa nini, kudlalwa nini kanjani. Uzisa ukuziphatha nobunene nokunonophela.

Into endiyithandayo mna yona kukuthetha. Xa kunokuthiwa mandenze yonke into ecaleni endingathi ke ndiyayizama ndingathi ke ndizifundise ukuthengisa izinto, ndihambe ndithetha nabantu endleleni ndibaxelele ndibhengeze eyo nto, eyona nto endiyithengisayo. Okanye ndibhengezele abantu abo abathe baqala amashishini abo amancinane, ndiba ndiyancedisa uba bakhule ngendlela lokuba ndibabhengezele. Ndibe ke ndifumana ithuba lokuthetha nabantu kuba yeyona nto leyo endiyithandayo. Ndingaziphuhlisa ke ngokuba ndibe ndiyazixhoma phaa kumakhasi onxibelelwano nakubo abangani endibaziyo ndibaxelele ukuba abahlobo bam mabaxelele nabahlobo babo.

Ngolwam uluvo ndiyasola into yokubana eyona nto eyenza uba kube nje, urhulumente angafuni ukukhupha inkxasomali yalo eli qela leBanyana Banyana is, yinto yokubana abantu abanintsi abayibukeli ibhola labantu abangamabhinqa. Ngoko ke, urhulumente uhlala athi akhuphe into ezothi ibe into ebonakalisa impumelelo kwaye mhlawumbe ke akanalo ithemba urhulumente lokuba iBanyana Banyana ingathi ifikelele kaloku nakuyo laa ndawo yokuba yaziwe lihlabathi lonke liphela. Ibe ke incedisana naloo nto nelizwe eli, uMzantsi Afrika, kube ke kuyiloo nto eyenza ukuba angaxhasi kwayona iBanyana Banyana.

Hayi bonke abantwana baphiwe ngokulinganayo, kokunye umntana ufunda ngokudlala, kokunye umntana ufunda ngokubona omnye afunde ngokubhala, omnye umntwana afunde ngokuva okanye ngokumamela. Ngoko ke xa kuthe kwakhona ezo zemidlalo esikolweni ziya kumnceda kaloku umntana ukuba adlale mhlawumbe akwazi ukuba ingqondo yakhe ibe iyaqala iyasebenza kakuhle ngokuba uqale wadlala. Kokunye ke umntwana uzofumanisa ukuba isikolo ukasiphiwanga nje indalo, eyona nto ayiphiweyo yile yokudlala, kube ke iyamnceda abe ufumana impumelelo. Kuba nabanye nabanye nje abadlala imidlalo baqala khona esikolweni njengoba sesibazi bengabantu abadumileyo.

Ezemidlalo ziyaluzisa umanyano kweli lizwe kakhulu kuba ufumana abalandeli beendawo ezahlukeneyo nakwisizwe ezahlukeneyo okanye kwintlanga ezahlukeneyo bebumbana. Ngumntu obuya kwi-province yaseLimpopo, ngumntu obuya kwi-province yaseNtshona Koloni okanye eMpuma Koloni okanye KwaZulu-Natal okanye eMntla Ntshona okanye kuyo kaloku ingingqi yaseRhawutini bemanyene bebukela ezi zemidlalo abazithandayo bendawonye bevuyisana ngeqela elinye okanye bexhase iBanyana Banyana, aBafana Bafana okanye amaBhokoBhoko bezizo iintlobo ngeentlobo zamabala neentlanga.

Zikhona izinto xa ucofa yona ifowuni eziye kube ziyamncedisa na umntu. Ngoko ke ndingamcebisa ngolu hlobo ukuba makakhangele phaa kwizinto ezifana nooTikTok okanye kwiindawo ezifana nooYouTube ukuba izinto ezithile, umsebenzi wezandla angawenza kanjani okufana nezinto azithandayo ukuba angathi ke ube uphumelela kanjani okanye ukuqhubeka kanjani impilo ukuze akwazi ukuzinceda, akwazi ukuzinakekela. Kwanaye angahlali ehleli kuyo ifowuni yakhe mahala kodwa ahlale kuyo ifowuni kube kukho into ayenzayo. Loo nto kube uyafunda okanye kukhona into athi uyazinceda ngayo ezothi ibe imingenisela into ekuqhubekeni kwendlela okanye kwempilo.